Indlela engaqiniseka ngayo ukuthi ngiyafika emsebenzini ngingazama ukuthi ngivuke early, ngihambe early singakaqali leso siteleka. Noma ngingazama ukuthi ngithole ezinye iy'ndlela zokuhamba ukuze ngifike emsebenzini ngiphephile. Nalokhu kungayenza indlela yami ukuthi ibe lula ngoba uma ngabe ngizohamba kunesiteleka vele kuyomele ukuthi ngijike ngingasayi emsebenzini. Indlela nje elula ukuthi ngivuke ekuseni, yebo ngihamba ngebhasi kodwa kuyomele ukuthi ngihambe ngetekisi ekuseni singakaqali isiteleka.

Imvume yokuthi benze isiteleka abamatekisi ukuthi bona kumele baqale baye epholisiteshi. Bafike khona bacele ukuthi bacela ukwenza imvumo, bacele imvume yokuthi benze isiteleka. Bese amaphoyisa azobavumela ukuthi benze isiteleka, nakhona bachaze iy'zathu zabo zokuthi yingani bafuna ukuteleka. Amaphoyisa azobavumela ahambe nabo, lekhathi benza isiteleka amaphoyisa azobakhona. Leso siteleka sizobe sisemthethweni-ke. Lapho angeke kuze kulimale muntu, siyobe siteleka nje namaphoyisa abagadile. Konke nje kuyobe kuhamba kahle nje kuyobe yisiteleka esivumelwene ukuthi vele abateleke.

Yebo, ukhona owake walimala ahamba kuyisiteleka samabhasi. Nakhona wayehamba ngey'nyawo ngoba emsebenzini wakhe kwakuseduzane. Wathi makabuya, wabuya wayiswa esibhedlela. Waze waphelelwa ngumsebenzi ngaleyo ndlela ngoba wayeyazi ukuthi kunesiteleka walokhe afuna ukuya emsebenzini. Wahlala isikhathi eside alimele. Uwumakhelwane wami. Wahlala isikhathi eside alimele emsebenzini wangabika-ke ukuthi ulimele, wayethi uyemsebenzini walimala. Waphela kanjalo-ke umsebenzi wakhe.

Iy'nselele engibhekana nazo kakhulu mangisebenzisa amabhasi, kwesinye isikhathi ngilinde amabhasi afike late uthole ukuthi kwayona le bhasi engiyilindile igcwele kuyomele ukuthi ngime phakathi. Kuba nzima kona. Kungcono ukuthi mangabe ngifike early ebhasini ngiyazi ukuthi ngizoyithola ingakagcwali. Ney'teshi kumele ukuthi ngiy'shintshe. Kunesiteshi esisekudeni, kunesiteshi esiseduzane sebhasi. Kuyomele ukuthi ngime esiteshini esiseduzane ukuze ngiyithole ingakagcwali abantu bangakabi baningi ngizokhona ukuthola indawo yokuhlala. Mangabe ngiyithole igcwele kuyenzeka ukuthi phakathi ebhasini igcwele siminyane singakhoni ukuhlala phansi, kuba nzima. Kube ngcono ukuthi mangabe amabhasi amaningi-ke siyakhona ukuthi sihlale kahle.

Imgodi yetayela ihlukile nemgodi yomgwaqo. Le imgodi le eyobhuqu ihluke ngokuthi le yobhuqu mangabe iba nemgodi akuhambeki, iy'moto ay'khoni ukuhamba igcwala amanzi. Kanti le eyitayela yona ihluke ngokuthi kuyahambeka noma ngabe umgodi noma ngabe umgwaqo wakhona ulimele, kodwa iy'moto ziyakhona ukuhamba. Lona wobhuqu uhluke kakhulu, kwesinye isikhathi iy'moto nje azikhoni ukuhamba kuwo.

Uma nginohambo olude engizolihamba ngebhasi, ngingakhetha ukuhamba emini. Isizathu sokuthi ngikhethe ukuhamba emini ingoba kuphephile emini kanti-ke futhi ukuhamba ebusuku angikuthandi, iy'ngozi ey'ningi ebusuku zibakhona. Emini noma zingaba khona iy'ngozi kodwa ngibona engathi kungcono emini ngoba sisuke sibona sonke ukuthi kwenzakalani. Kanti-ke futhi uyabona ukuthi ubani o-wrong, ohambe wrong, o-drive-e wrong ibhasi. Manje ebusuku iy'ngozi zibay'ningi kakhulu kubanabantu abaphuzile. Uyabona nje ukuthi amabhasi angashayisana, ibhasi ingashayisana nenye imoto. Kuphephile nje ukuthi uhambe emini kukhanya uzuyofika la uyakhona.

Ngicabanga ukuthi ley'timela ezintsha eyenza ukuthi ziphephe baqale bayihlola kuqala ukuthi yonke into yazo irayidi yini. Baphinde futhi bakhipha lezi ey'ndala bafaka ezintsha zodwa ukuze ukuthi abantu bagibele kahle. Angicabangi ukuthi kunento e-wrong ngale y'timela ezintsha. Ngicabanga ukuthi ziphephe kakhulu ngoba zintsha azikaze zasetshenziswa, zizoqala ukuthi zisetshenziswe manje futhi zihloliwe la ey'qhamuka khona.